Bosupi jo ke nang le bone jwa gore ke na le madi le gore ke amogela madi le letsatsi, ke statement-e sa bank-a, bosupi ba aterese, karata ya boitshupo, setefikeiti sa kgwebo le sesupo sa tulo ya kgwebo go bontsha gore ke amogela madi a mo molaong letsatsi le letsatsi.

O tshwanetse go lebelela gore o letela nako e kanang kang gore madi a tswe le gore mabaka ke a reng le gore o tla kgona go letela nako eo na. Gape o tshwanetse go lebelela ditlhaelo tsa insurance ya o itse gore o kwadisa mang wa dingwaga tse kae, ka gonne ditlamelo dingwe tsa di na le ditekanyetso tsa dingwaga. Se sengwe se o tshwanetse o se lebelele ke gore e duela bokae le gore e duela dilo tse feng le gore go kae e fitlhela go kae go di duela dilo tseo.

Gore o seke wa duedisiwa madi a kgwedi le kgwedi kgotsa dikotlhao, o tla tshwanetse go bala melawana le maemo a tekanyetso ya kgogo ya madi. Dituediso ga o goga morago ga nako ya tsiboso o di bale ebile o tshwanetse o di itse tseo, itse gape le gore palo ya morokotso e balela yang. Se sengwe se o ka tshwanetse o se itse ke gore o tshwanetse o nne le maikaelelo a poloko ya madi, ka jalo o ka se nne o goga madi ga fetsa le ga fetsa ebile o ka se nne o duedisiwa kgwedi le kgwedi ditekanyetso tsa morokotso. Itse bonnye bo o ka bo bayang mo akhaonto ya bank-a gore o kgone go tswelela go dirisa akhaonto ya bank-a ya gago.

Batho ga ba kgatlhegele ka go itse ditlhwatlhwa tsa madi ka gonne ba akeditswe ke kgopolo ya botshelo jo bo bonolo ba ba bo bontshiwang mo di tshwantsong tsa mmino le segae sa ditshwantsho, ebile bontsi ba batho ba dirang ba phela ka go dirisa madi a sekoloto.

Go ya ka nna ditlhwatlhwa tsa madi di ama kgwebo ya boditšhaba ga e le gore ditlhwatlhwa di ko godimo. Ditlhwatlhwa tse di kwa godimo di ama kgwebo ya naga ka tsela e sa siamang ka ntlha ya inflation-e. Gape naga ya rona e tlo nna le tlhokego e e fokoditsweng ya bareki kwa moseja kgotsa dinaga tse ko ntle, ka ntlha ya ditlhwatlhwa tse ko godimo.

Se se tlhokegang go dira kopo ya kadimo ya madi ya moithuti ke bosupi ba lekwalo kgotsa statement-e, bosupi ba manno a motswadi le moithuti, karata ya boitshupo ya moithuti le motswadi kgotsa batswadi, bosupi le lekwalo gore motswadi o a bereka le gore o bereka kae. Baithuti ba le bantsi ba tshaba go adima madi kwa di-bank-eng ka gore ga badiri ebile ga ba fetsa ka dithuto tsa bona ga ba na netefatso ya gore ba tla kgona go dira ba duele madi a bank-a.

Fa o batla go tswalela akhanto ya gago ya go boloka madi se o ka se dirang gore go itsise bank-a e o e dirisang. O goge madi otlhe a le teng mo account-ong kgotsa o a romele ko go akhaonto e nngwe ya bank-a. Ga o fetsa o kope lengoalo go tswa mo bank-eng e o e tswalang go go itsisi gore akhanto ya gago e tsweetswe gotlhelele. Mabaka a ka go dirang gore o tswalele akhaonto ya go boloka madi ke gore gongwe ga o sa tlhoka akhaonto ya polokelo ya bank-a eo, kgotsa gongwe wa go dirisa se sengwe kgotsa ga o sa kgona ka dituediso tsa bank-a tse ko godimo le kelo ya morokotso e o e dulelang mo bank-eng e o.